Ee, dituelo tsa dipalangwa tsa botlhe tse di fokotsegileng di ka thusa bagolo thata ka go save-a madi a dipalangwa tse e leng gore di poraefete mme di a tura.

Nna ke rata go tseya leeto le le lelele ka sejanaga gonne go monate, maikutlo a ka nna monate ke a itumela ka gonne ke sejanaga ga go tshwane le ga o tsamaya ka ka thekisi. Go monate ka sejanaga o nna monate, o na nna le space sa'go o kgona gore o nne o fologa o.

Se se nang le go ama batsamai ka gonne ka nako tse dintsi ga gona le baeti mo di-taxi-ing go nna le tlhakatlhakano e ntsi, ba bangwe ba ya kwa, ba bangwe ba ya kwa. O fitlhela le maeto a sa rulaganya sentle ka nako, go a tlhakatlhakana, go feleletsa batho ba ba.

Melao ya polokego e nna ke itseng e amanang le dipalangwa tsa dithoto, ke gore dipalangwa tsa dithoto di na le palo, di beelwa palo ya dithoto fa e di tshwanetseng gore di tseye, ga di a tshwanela go tseya dilo tse dintsi thata, di feleletsa di imela sepalangwa seo or di feleletsa di tsenya dikoloi tse dingwe mo di-accident-eng le mo mathateng, jalo le jalo.

Ke akanya gore di-transport-o di ka okediwa mo setšhabeng, thata-thata mo magaeng go ka thusa batsofe ba rona go ka oketsiwa le di-transport-o tse di-private-e batsadi ba rona ba kgone gore ba di patele, ba di patelele gore di ba tseye fa pele ga matlo a bone, di ba isa marekelong di ba tseye ko marekelong di ba buse gape ba bolokesegile ba sena matsapa epe ba sa sokole.

Ke dumela gore ditlhopha tsa sepidisa sa tsa dipalangwa di dira tiro e kgotsofatsang gonne ba dula ba le teng mo ditseleng go leka go thusa go boloka batho ba mo tseleng. Ee, ke a dumela gonne ke dula ke ba bona ba dira mmereko wa bone.

Go bua nnete ga ke ise ke tsamaye ke palama helicopter-ra, jwale ga ke ise ke tsamaye ke bona sepe se se kileng sa nkgatlha.

Ditlhwatlhwa tse di fokoditsweng di tshwanetse go akaretsa, dipalangwa tse di dirisiwang ke balwetse ba ba godileng ka gore go botlhokwa mo go bone gonne ga ba sa tlhole ba kgona gore ba bereke gore ba nne le tšhelete e e lekaneng, go patela dipalangwa tse e leng gore ditlhwatlhwa tsa tsone di ko godimo ga ba sa na madi a a lekaneng. And-e di a ba thusa thata gonne ke balwetse tshwanetse ba itlhokomele ba ithekele melemo nakong e nngwe, ba reke dijo, ga ba na madi a a lekaneng.

Go hirisa dikoloi go na le seabe se se tona mo go rotloetseng bajanala mo kgaolong gonne ba kgona go tla ba itse gore ba tla ba kgone gore ba dikoloi gore ba nne safe ba .

Ke nagana gore dikhamphane tsa e-hailing di ka tsaya tshedimosetso ka go sa batle dilo tse dintsi mo go bone bo maina bo di ID number jwalo le jwale, ka gore ga di jalo go tsenya batho mo kotsing.

Se se ka thusang motho go ipaakanya mo maikutlong pele ga loeto la koloi ke gore a re pele pele ga a tsena mo loetong, ke gore a netefatse gore o na le ditaere tse dingwe mo koloing tse di-spare, ke gore a netefatse gore o tsenya lebanta la gagwe la safety, o nang le license ya gage, o drive-a sentle mo ditseleng, o tlhaloganya le melao ya tsela gore a nne a bolokesegile mo tseleng kampo mo ditseleng tsa Aforika Borwa.